Re apara setso mo tshegenyang. Mme mo ditsong di le dintsi mo nakong e fetileng moaparo o ne wa fetoga go tswa mo o neng o diriwa ka diatla go ya go o diriwang ka bontsi.

Ke akanya gore go ka nna mosola tota go apara diaparo tsa setso mo tiragalong tse di tlwaelegileng tse di jaaka dikopano go bontsha gore o motlotlo ka setso sa gago ebile go dira gore o nne le dilo tse di farologaneng. Mme gape go ikaegile ka maemo le gore batho ba ba amegang ba ikutlwa ba tshwanetse go dira eng.

Kimono ya Sejapane e ntle ka ntlha ya tsela e e dirilweng ka yone, e kgatlhang. Tsela e e dirilweng ka botlalo ka yone le botlhokwa jwa yone mo setsong.

Diaparo, dibaga le dibenyane di supa setso sa motho. Maemo a gagwe le dilo tsa di dumelang di supa gore motho ke motho yo ntseng jang, di boloka dingwao ebile di bopa tsela e batho ba itshupang ka yone mo lefatsheng.

Seaparo sa monyadiwa se supe gore o tsena mo lenyalong, se tshwantshetsa bophepha, boipelo kgotsa go simolola botshelo sešwa. Mmala le setaela se ba se tlhopang se bontsha setso sa bone le dilo tse ba di dumelang.

Diaparo tsa setso sa ba-Tswana di dirilwe ka kotono, letlalo le bobowa gore di nne monate ebile di nnele ruri. Dikai di ka akaretsa batladi, matsela a basadi le kobo, kobo ya banna e e bontshang dikamano tsa setso le ditokologo.

Ee, diaparo tsa setso le fashion-e ya segompieno di ka kgona go tshela mmogo ka go kopanya dilo tsa setso le fashion-e tsa segompieno.

Dilo tse di amanang le setso di tlhalosetsa tsela e basadi ba aparang ka yone ka go dirisa letsela, mebala le setaela e leng dilo tse di bontshang gore ba na le mekgwa e mentle le gore ba na le hisetori. Moaparo wa setso o boloka boswa ka go boloka setso sa motho le go fetisa dingwao.

Tsela e fashion-e ya segompieno e aparang diaparo tsa banna le basadi mo mabenkeleng ka yone e bontsha gore go na le mekgwa e mengwe ya go apara e e akaretsang batho botlhe, e e rotloetsang go lekalekana le fa go ntse jalo mebala le matshwao e amang le bong a ntse a le teng. Mme seno se bontsha gore go santse go ka diriwa kgetho pele e oketsegileng ka tsela e e sa amang le bong.

Ditiragalo tsa hisetori, diphuthego tsa loago le mabaka a ikonomi di ile tsa bopa diaparo tsa basadi ka go rotloetsa go nna mosola, go nna le boiketlo le go nna motho ka nama. Jaaka diaparo tse di sa raranang thata ka nako ya ntwa, mekgwa e e sa gagamalang thata ya go apara e tsamaisanang le ya basadi le go dirwa ka bontsi go diaparo tse di dirang gore go nne motlhofo go bona fashion-e.

Batlhami ba segompieno ba tswakanya dilo tsa setso le tsa fashion-e ya segompieno. Go keteka setso mme go tsaya dilo ka dikgoka go diragala fa dilo tseno di dirisiwa kwa ntle ga tlotlo kana go newa tlotlo e e tshwanetseng. E e leng se se dirang gore batho ba tseye dilo tsa setso ka dikgoka.

Diaparo tsa setso tse di jaaka kimono, saree le abaya di fetotswe go nna tsa segompieno. Di dirilwe ka matsela a a motlhofo le ka mekgwa ya segompieno gore di kgatlhe babogedi ba segompieno mme ntse di na le dilo tsa setso.

Diaparo tsa basadi di supa boleng jwa setšhaba ka go tsamaisana le ditekanyetso tsa bontle. Ditiro tsa bone le tse di lebeletsweng tsa boikotlo kgotsa bo professional-e mme gape le tla go itlhalosa ka nama le motho wa ka nosi.

Fashion-e e ka tlhalosetsa diphetogo mo setšhabeng ka go dira gore batho ba nne le kitso, go rotloetsa, go akaretsa batho botlhe le go nontsha ditlhopha tse di kgapetswang kwa thoko. E dira gore batho ba kgone go itlhalosa, go kgwetlha melao e e laolang le go godisa mekgatlho e e botlhokwa ya leago.